Matsatsing ao re phelang ho ona re sokola haholo ho founela koloi ya bakudi ambulance re sokola ka tsela e makatsang hobane ka dinako tse ding o tla fumana hore koloi ena ya bakudi ha o e founetse ka hora ya bosupa yona e lo fihla kwana ka bo hora ya bo robong. Ka mantswe a mang hae ba o se na koloi jareteng ya hao, kapa hae ba o se na koloi e leng ya hao kapa ya motho o feng a leng haufinyane le wena ha ona fihla sepetlele ka nako. Ka nako e nngwe o ka fihla o se o lemetse bakeng la hore koloi ya bakudi dieha ho fihla.

Ha ke dumele di ente di le kotsi ebile ha ke dumele di ente di ne di tla amohelwa ka hara naha ya Afrika Borwa ha eba e ne le kotsi baneng re hodile re ba kana re hlabile di ente re ba kana ha hona le ka tsatsi la mohlolo moo re ileng ra hlaelwa ke kotsi empa di ile tsa re thusa hore re seke ra hlaelwa ke mafu a ka reng di-measles, sefuba le a mang a mangata, re hodile reba kana re thusitswe ke di ente hore re phele ho thusa masole a rona a mmele ho lwantsha mafu afe kapa afe.

Ke dumela hore motho e mong le e mong o na le yona kgetho ka bophelo ba hae, empa ha e le kgetho ya ho bolaya mpa ha ke dumele e lekgetho e nepahetseng hobane e na le ditlamorao le mmeleng wa hao. Ha eba Ntate Modimo ona o abetse ngwana a le mong, o tlo etsa jwang ha ele moo o se o batla ho ntsha mpa eo, jwale nna nka eletsa motjha hore se etsahetseng se etsaetse. E rea dumela mohlomong ke phoso ebile o ne o sa rera. Empa ha ele ho kuka bophelo ba ngwana ya sa tsebeng letho ha se solution.

Haholoholo banna ba tlameha ho hlokomela bophelo ba bona bo bitswang mental health akere re jwetsitswe hore motho wa ntate ke nku ha alle, empa jwale banna ba bangata ba imetswe ebile ha ba batle ho bua ka mathata a bona hobane ho thwe monna ke nku ha alle. Empa ba tlameha ho hlokomela dikelello tsa bona, ba tlameha ho hlokomela of a ka reng prostate cancer, mafu a pelo, tswekere le a mang a mangata.

Tjhe, nna ha hona mananeo e ke wa tsebang a thusang bomme ba nang le bana.

Nna ha ke bone e le morwalo empa ke bona e le monyetla o motle haholo wa hore re kgone ho leboha batswadi ba rona ba sa phela ke bona ba re hodisitseng, ke bona ba entseng di-sacrifice tse kgolo maphelong a rona. Hore rona re tle re tswelelle ba re kenya dikolo. Ba etsa dintho tsohle tseo re ka di nahanang. Ha o le jwalo ha ke nahane e le morwalo, empa ke nahana hore ke monyetla o motle wa hore re ba lebohe re ba bontsha hore re na le teboho ka ntho tsohle tseo ba re etseditseng tsona.

Ha ke thabele ha o ka ya lebollong lebaka baka le leholo ke la hore bo mosuwe ba teng lebollong mo kapa ba le bollisang, hangata ha ba dumellwa ke Lefapha la Bophelo hore ba ka le circumcise-sa ha hole jwalo ho beha maphelo a lona kotsing ebile ke shebile bashemane ba bangata ba tswang lebollong ba kgutla ba tella batswadi ba bona ka tsela e makatsang. Ke sa utlwisise hore e be ke eng e kana e bae rutwang lebollong jwale ha ke batle o tshwane le bona ho kgutleng ha hao lebollong.

Ka matsatsi a mang ke tla tlameha hore ke nke maikarabelo ka bo nna, ka mantswe a mang e be nna ya ba thusang ha eba basebeletsi ba so fihle, haeba basebeletsi ba le lata mosebetsing kapa ke be le basebeletsi ba ka thoko hobane batho ba bangata ba hloka mesebetsi, jwale ha ba bang ba tlohella mesebetsi hona le ba ka thabelang mesebetsi. Jwale e nqosa hore ke be le basebeletsi ba bang ba ka thoko, ba emetseng fela mohala wa thekeng.

Keletso ya bona itshetlehile haholo tabeng ya hore ke fumane thuso. Ke fumane phunyelletso ho etsetsa ntho ya mofuta e e sekebe ya hlola e etsahala le ka tsatsi le le leng.

Ha eba bobedi ba batho e mong o na le yona e mong ha a na yona kokwanahloko eya a se nang yona a ka kgona ho tshwaetseha kapa a ka kgona ho tshwaetsuwa ke ya nang le yona. Ha eba ba sa sebedise kgohlopo ho ba sireletsa a se nang yona, o tla qetella a se a fumane hore le yena o se a fumane tshwaetso ya HIV.

Meriana ya setso eya, eya kgona ho fa motho kalafo kapa eya kgona ho fa mookodi kalafo empa ha ngata ka lebaka la hobane ha e ya feta dilapong moo e tutswang teng hore e entswe ka eng e etseditswe ho etsa eng, bokotsi ba yona bo moo. Jwale ha ofa motho moriana wa setso oo wena o sa tsebeng hore na o entswe ka eng. O etseditswe eng o kenya bophelo ba hae kotsing. Mokudi a ka kula le ho feta ka lebaka la hobane ha re tsebe na o etseditswe ho etsa eng.

Ke ile ka reka dipidisi tsa ho theola mmele, ka lebaka la hobane ke sa thabele monono oo ke seng ke o bona mmeleng wa ka. Ke reka dipidisi tsena tjena ke dumela hore di tla nthusa ka ho theoha mmeleng. Ha ke re kea sheba ho hang dipidisi tsena tse ke di rekiseditsweng ha diya etsetswa ho theola mmele le ka mohla, ke mokokotlelo ebile ha di etse mosebetsi oo nna ke neng ke nahana hore di tla o etsa mmeleng wa ka.